Ngibingelele, ngicela ukubuza ukuthi yiziphi izizathu ey'ngenza ukuthi i-insurance-i ingakhokhi? Kungaba engimfakile kwimishwalense unesikhathi esingakanani amele asilinde ngaphambi kokuthi i-insurance ikwazi ukumkhokhela uma evelelwa okuthize, ngabe ukugula, ngabe ukushona, ngabe ukulimala? Ngabe mina njengomnikazi wepholisi noma we-insurance kumele ngilinde isikhathi esingakanani ukuze ngikwazi uku-claim-a kwi-insurance? Ngabe ikhokha emva kwemizuzu emingaki? Angeke nikwenze ukuthi sengikhokhile ngakhokha bese kuthiwa angikwazi ukuthola imali ngenxa yokuthi kunesizathu esithize engingasigcinanga?

Ngibingelele, kungabe singakanani isikhathi umuntu one insurance ekumele asilinde, waiting period, ngaphambi kokuthi i-insurance ikwazi ukukhokha uma evelelwa okuthile, noma ngabe ukushona noma ukugula noma ukulimala? Kungabe uma umuntu eshone ngokushona lokhu kwemvelo, kubizwa nge-natural death, kungabe singakanani sona isikhathi akumele asilinde, i-waiting period, ukuze i-insurance ikwazi ukukhokha? Kungabe sihlukile yini naleso somuntu ozibulale yena, i-suicide noma lowo muntu oshone ngokwengozi noma olimale engozini, ngabe sehlukile kangakanani? Kuyisiphi isizathu sokuthi kuhluke?

Kubaluleke kakhulu-ke ukuthi ngesikhathi usesikhathini sokulinda, i-waiting period ye-insurance, uwakhokhele kakhulu amaphrimiyamu njengalokho kufanele uphinde futhi ukuqaphele ukuthi uyaqonda ukuthi sikuyisikhathi esingakanani i-waiting period oyinikezwe i-insurance. Kungenzeki la uy'tshele ukuthi ukhaviwe noma ukhona omkhavileyo, uma eshona mese uya kwi-insurance-i iyok'nikeza imali, akuvamile, akwenzeki, umthetho obekiwe futhi awuphuleki, ayikho futhi indlela ama-insurance noma ama-agent angakwazi ukukulekelela ngayo uma singakapheli isikhathi sokulinda. Kubuhlungu-ke ngoba usuke ushonelwe kodwa kuyiqiniso ukuthi kumele ukuqonde ukuthi ngeke ikwazi ukukhokha i-insurance.

Ngesikhathi uthatha i-insurance noma uthatha umshwalense, kufanele ukubhekisise ukuthi ziyini izindleko noma lo muntu omkhavayo noma wena ma uy'khava, yini le ezobe idingakala ngosuku lakho lomngcwabo noma usuku lapho ungcwaba khona umuntu? Bhala izinto phansi, ubale izindleko zakhona bese-ke uyaqonda ukuthi malini ofanele uyithathe? Yiphi i-cover omele uyithathe? Ngabe izobiza kanjani? Ngabe uzokwazi yini ukuyikhokhela? Ngabe uma-ke usushonile noma ushonelwe, i-insurance le iyakwazi yini ukukhokha ngesikhathi esivumelene? Singakanani isikhathi esithathayo ngaphambi kokuthi ilungise iy'mali zokuthi ukwazi ukungcwaba othandiweyo wakho? Yilezo zinto ezibalulekile ekufanele uzibheke uziqaphele ukuze ukwazi ukuba nokuthula.

Ukukhuphuka kwemali ephathwayo ezindaweni ezisemaphandleni la kunzima khona ukuthola indlela yokufikela emabhange kuyingozi futhi ibucayi kakhulu. Abanye abantu belahlekelwa iy'mpilo zabo bebanjwa izigebengu befuna imali, okungelula nawe ukuthi uvele uyidedele, ugcine usulwa ulwela imali bese abantu ababamba inkunzi ngoba basuke bey'funa nabo bethathe umphefumulo wakho qeda bethathe imali behambe. Kuyenzeka-ke ulahlekelwe isikhwama nje ingantshontshwanga, ulahlekelwe yonke leyo mali nositholayo uma eyibona imali phakathi ayikhiphe ayifake ephaketheni maqeda atshinge isikhwama emgwaqeni. Kunzima kakhulu, akukuhle, kunobungozi obukhulu and-i uma usuka endaweni lezi ey'semadolobheni emakhaya, bakwazi kahle ufika uphethe imali, kulula-ke ukuba isisulu sobugebengu ngoba bekwazi ukuthi uphethe imali eningi, kuyingozi, akukuhle.

Uma-ke kade usebenza, njalo mekuphela inyanga, usuku lomholo, kunemali ebanjwayo efakwa kwi-UIF, okuyi i-insurance-i, okuwumshwalense obhekelela abantu abangasebenzi noma abaphelelwe imisebenzi. Leyo mali isuke ibekelwe ukuthi ikusize ngey'khathi usafuna omunye umsebenzi noma usuhlezi ekhaya ungakawutholi omunye umsebenzi ukuze ukwazi ukuqhubeka nendlela yokuphila kade uqhubeka uyiphila. Kubuhlungu-ke noma kunzima-ke uma usuhamba usuyoyifuna leyo mali, uy'thola ulinde isikhathi eside kolayini ugcwalisa ama-form, ugcwalisa imininingwane maqedane uphinde ulinde futhi isikhathi eside ingaphumi, ithi noma iphuma njalo kumele uhambe uyosayina, uvuka ngovivi ebumnyameni, uhambe ugijimela ulayini ukuze ukwazi ukusayina lezi mali iphume. Iyagqilaza futhi iyahlukumeza, ngifisa engathi ingashintshwa indlela abenza ngayo, inhle kodwa indlela eyenza ngayo ayi.